Tsela e nngwe ya ho fana ka mesebetsi batjheng ke hore ba hlwekise serapa ka tsela e nepahetseng hape le ho shebana le tshireletso sa dirapeng moo.

Bakeng sa hore le fumane lefatshe leo le ka sebetsang ho lona bakeng la tsa temo, le lokela ho kopana le mokhanselara wa tulo eo moo le boneng lefapha leo tulo eo ya temo. Mme le mo ngolle lengolo ka ha ho mo jwetsa ka moo le lakatsang ho etsa temo ya lona ka teng, le hore e tla thusa jwang mmusong.

Ke hopola hore nka thusa motswalle wa ka ho tjhentjha tse ngata polasing ya hae. Ka ho ikamahanya le bao ba tseba ditsebi tsa temo ba nang le dilemo tseo tse ngata tse ba di sebeditseng temong le ho tjhentjha ka moo phahello ya metsi ya hae. A fumane phahello ya metsi a lekaneng. A thusane hape le boradipolasi bakeng sa tseo .

Ho netefatsa hore o na le metsi a lekaneng bakeng sa ho nwesetsa mereho ya polasi ya hao, o lokela ho ba le di-jojo tanks tse le kanentseng le ho kga metsi a mangata ka moo o ka kgonang ho etsa ka teng.

Ho tsamaisa le ho ntlafatsa tsa temo, tsepamisa maikutlo a hao ho ikatisa phepo e nepahetseng le tikoloho e hlwekileng.

Peo ke mohlodi o ka sehloohong wa bophelo, oo re o sebedisang ho jala meroho, ditholwana, difate, jwalojwalo.

O ka etsa kopo ka bafani ba kwetliso ba ngodisitsweng ka molao kapa mohiri. Hlahloba bonnete ba morupedi ya nang le Agree certain le ho tlatsa foromo ya kopo le ditokomane tsohle tse tshehetsang.

Basebetsi ba mapolasing ba ka thuseha ka ho nyollelwa tjhelete. Le hore ba sebetse ha bobebe ka ho ba neha machine le ntlafatso ya tsebo ka ho sebedisa metjhini eo, ha mmoho le tshebediso e ntle ya tjhelete.

Ke utlwa e le taba e utlwisang bohloko haholo ha ke sheba leruo la ka la ditsuonyana ha ntse le shwa hanyanehanyane tjena. Ke ipotsa dipotso hore ho bakwa ke eng kapa mohlomong ha ke di nehe dijo tse lekaneng kapa tse tshwanetseng hore di je kapa di bolawa ke serame. Mothating wa hona jwale se ke tla botsa ke batle tlhahiso leseding ho ditsebi tsa tsebang ka ditsuonyana le tsa polasing.

Ba ka ikopanya le batsebi ba hlahelletseng ka mahetla tabeng tsa maruo le tsa tjeo. Le hore tsamaiso ya dikolobe ho sebetsa jwang le jwang hore ba fumane katleho. Le ho fana ka ditokomane tse loketseng hore ba fumane dithuso ho tsa Lefapha la Temo.

Batho ba kgale ba ne ba omisa nama ya bona hore e se potlake ho senyeha, ka moo e ne kgona ho dula nako e telelenyana kapa ho bolokeha nako e telele ntle le ho bola kapa ho ntsha menkgo e sa tlwaelehang.

Mona ke na le setsebi sa ka sa dikolobo, dikolobe, setsebi sa temo. Se tlang tlang ho ntlhalosetsa ka moo nka fumanang katoloso ya leruo la ka la dikolobe. Ntle le ho se ikopanye le e tona. Jwale o ntlhaloseditse hore mokgwa wa ho bokella peo ya botona ho tswa phofoolong e tona ke yona fela e tla ntshebeletsa hore pokello eo ya botona e tla nkuwa e tla bokellwa, e nkuwe. E kenywe ka pelehing ho ya e tshehadi. Ka mokgwa ona, ke ka tsela eo nka e fumanang e bobebe hore ke fumane katoloso ya diphoofolo.

Mokgwa ona wa ho nehela ho sa hlokehe poho, ho bobebe haholo ebile ho molemo ke mokgwa wa ho bokella peo ya botona ho tswa phoofolong e tona ho ya ka pelehing ya e tshehadi. Mokgwa ona o ha o hloke ho buuwa kapa ho tsamaiswa dingaka ka hoo ho bobebe, hape ho bolokehile.

Ho bohlokwa haholo hore re hlokomele mmele ya rona ka mehla le matsatsi. Re lokela hore re ikwetlise mme re je dijo tse ntlafatsang ka nako tsohle. Nna le metswalle ya ka re tla nka leeto ho ya kwana mabaleng a boikwetliso, moo re ilo ikwetlisang le ho fumana phepo e ntle, ya meroho le ditholwana.

Motswalle, bakeng sa temo, dihlahiswa tsa temo di a a B a jelwe bareki le dikgwebo ka ho fapana. Di bohlokwa hobane di a ntlafatsa balemi hape di fana ka tlhahiso leseding mananeong a temo. Hape mabakeng mabakeng a mmaraka o motjha le ho eketsa thekiso le ho ntlafatsa tjhelete. Mananeo a na le tshutshumetso e kgolo dipalangweng le ditjeong tsa mebaraka.

Ka moo ke bonang ka teng hore hobaneng bomme ba se hirwe haholo masimong, e tlabe e le taba ya kgethollo ya bong haholo. Eh tlhokeho ya phihlelo ya beng ba mobu, meetlo ya setso, phihlelo e fokolang ya disebediswa le mokitlane, haholoholo polokeho ya bona.

Bukeng ya ka ya temo nka qala ka ho tsebisa babadi ba ka ka bohlokwa ba temo. Melemo ya temo. Temo e mpe le e ntle. Dimela le masimo. Bareki le tsa mebaraka,

Hore batho bohle ba fumane tshehetso ya ka bakeng sa ho thusa ka ho etsa tjhelete di tsa temo, nka ba eletsa hore ba leme dijalo tsa boleng bo phahameng hodimo. Tlhokeho ya mmaraka, ho fapanyetsana sehlahiswa sa hao ka boleng bo ekeditsweng bo hodimo ka dimmaraka tsa temo. Ho nka karolo mananeong a tshehetso ya mmuso, hore ba fumane tlhahisoleseding hore ba ka ntlafatsa dirapa tsa bona jwang.

Bongata ba batjha ba rona ba kajeno taba ya hore ba hloke thahasello ho tsa temo ke hobane ha ba na tsebo e nepahetseng ka tsa temo. Hape ha ba a pepesiwa ho tsa temo. Hape ba bang ba teng ha ba sebedise technology kapa ha ba na ntlafatso ya technology hore ba kgone ho fumana tsebo le tlhahisoleseding ka bo tsa temo le melemo ya temo le nkare hape le mefuta ya temo.